Nka eletsa dihwai ho sebedisa solar kapa windmill bakeng sa ho fehla metsi kapa motlakase.

Re lokela ho recycle-la pampiri ho thibela ho kgaolwa ha difate ka palo e hodimo.

Majweng a lewatle re ka fumana diphoofolo tse tshwanang le oyster, mme ke diphoofolo tse lokelang ho sireletswa haholo hobane lenane la tsona le theohile haholo.

Ha dimela di tjheswa ke letsatsi re lokela ho di sireletsa ka nnete ka hodimo e tla etsang morithi kapa re batle mokgwa wa greenhouse.

Ela hloko hore diphoofolo le tsona di na le mekgohlano e fapaneng. Hape o tlamehile o e tsebe matshwao a teng a mekgohlane eo, mme o dule o le malala a laotswe ho laola mokgohlane o ka hlahang diphoofolong tsa hao.

Ee, ke ka kgetha bophelo ba mahaeng hobane o kgona ho iketsetsa seratswana mme ntle le ditjeo.

Rapolasi o tlameha ho fumana batho ba tla mo thusa ho hlaola lehola leo.

Ee, ke kopa ba lokolle lorry hobane ha ba e tshwara. Hono ho tla sitisa tlhahisong ya dijo. Ho jwalo ka phofo le tse ding mononong ho tla etsa naha e sokole haholo.

Dihlahiswa tse tshwanang le dinawa tsa kofi ha di tholahale mona Afrika Borwa di tholahala mane Ethiopia.

Batho ba kgale le mmuso wa teng wa kgatello. O ne o nahana hore basadi ha ba na kelello kapa matla a ho tshwara di dipolasi. Jwale mmuso wa hona jwale o hlokometse hore ba ne ba hatellwa fela, empa bokgoni bona ba na le bona.

Dimela tsa hao di lokela o hlokomele lehola ka nako tsohle, mme o tlamehile ho tshela sebolaya lehola o santsane o lema.

Eno polasi ekare lewatle dimela di nyametse kaofela hwa wa matlo a mang a fefowa mme yaba ha metsi a theoha dijalo di tsamaile le tsona.

Ha polasi e le bobeng moo ho theohelang re lokela ho etsa meedi e thibelang metsi le mobu.

Ditsamaiso tse ikemetseng di ka thusa ntlheng ya ditjeho le ntlheng ya nako a ka kgona ho sebedisa nako ya hae mabakeng a mang ho ntshetsa pele polasi ya hae.

Diphephetso tseo batjha ba kopanang le tsona ha ba batla lefatshe le ho hloka tsebo ke tsona tse etsang hore batjha ba se ke ba ba le thahasello ntlheng ya tsa temo.

Nako e nepahetseng ha ho jala cabbage ke nako ya lehlabula e seng maria ha ho bata.

Re le phehela dijo tse tswang serapeng sa rona hobane ke dijo tse fresh mme tse nang le phepo e ntle.

Ha o tlo lema cotton o lokela ho ba le dikamano le bahlahisi ba masela a cotton hore o se ke wa sokola ho tsamaisa kgwebo ya hao.

Re ka ba thusa ka tsebo ya dikgoho mme re ba thuse ka tshehetso tsa ditjhelete hore ba kgone ho tswella pele ho etsa dikgoho tse ngata tse tla kgona ho ya dinaheng tse ding.

Moroho e tshwanang le cabbage sepinatjhe lettuce le e meng e mengata e ka kgona ho kena makotikoting.

Ke tla tlameha ho etsa matangwana a tla thibela metsi ho tsamaya.

Ha o ya Kapa ka kgwedi ya Mmesa, o tla fumana morara le cabbage tse fresh moo.

Hore ho be le moetapele a nang le tsebo ya ka tsa temo ho be le e mong a tsebang ka tsa ditjhelete ho be le e mong a tla laola maemo e serapeng moo.

Dinaha tsa matjhaba ba sebedisa nama ya pere jwalo ka dijo, mme nama eo ya pere ho ya dinaheng tseo e ya ka theko e ntle haholo mme o tla fumana tjhelete e hantle.

O molemo haholo hobane o boloka nako le tjhelete mofuta ono wa terekere.

Re ka pompa metsi a tswang ka tlasa lefatshe ka mokgwa wa solar kapa windmill ho pompa metsi le wa kenya matangwaneng.

Ho ne ho tlameha hore mmuso o be le tshebedisano mmoho le beng ba mapolasi, mme ho sa le jwalo batho ba tlo tshwara mapolasi ao ba fuwe tsebo ka ho tsamaisa polasi.

Mmuso o tlameha ho ba le letlole le dutsweng ka thoko ho thusa borapolasi ka dinako tsa tlokotsi jwalo ka dikgohola kapa mello ya hlaha kapa difefo.

Ka ha nako ya naha ya rona e hlophuwa ke komello e kaba ntho e ka thusang haholo eo. Ha re ka fumana dimela tse sa tshabeng komello.

Ha re sireletsehang dipudi tsena na hobane ha se di le siyo re tlo hlophehang kaofela. E seng nna monga polasi ke le mong fela.